Moriana o nka o sebedisang ke Mist-e Alba. Mist-e Alba e etsa ho re ka mora hore ke nwele mala aka a sebetse ka pelenyana, mme ka mora nako e seng kae fela, ke tla be ke ikutlwa ke na le matla, mme ke kgona ho etsa seo ke hlokang ho se etsa.

Mabaka e ka ba a fapafapaneng, lebaka le leholo leo setjhaba re nahanang hore basebeletsi ba tshohanyetso ke le eme. Re fumana nako e ngata hore ha ba sebetse ka boikitlaetso, ha ba sebetse ka nako, ha ba sebetse ka lerato, ha ba sebetse ka maikemisetso. Ka nako e ngwe e be le mabaka a utlwahalang hore disebediswa kapa dikoloi tseo ba nang le tsona ha di a lekana. Kapa ka nako e ngwe o fumana hore mehala eo ba e fumanang e mengata, mme ba tlamehile ho thusa batho ba bangata ka nako e le nngwe.

Ke ya hana ha ke dumellane le seo, baoki ka dipetlele kapa ka ditliliniking a ba tshware bakudi hantle, o fumana mela e metelele, mme le ka mokgwa o ba buang le rona ka teng ha se tsela e nepahetseng. Ba re fella pelo, ba re bolella masa a kokometse, ba re bolella dintho tseo re sa di tlelang dipetlele kapa ditliliniking. Hape baoki ka nako e ngwe o ye o fumane hore ekare ha se pitso ke nthwe ba e entseng ba kgahlametswa hobane mohlomong ha hona mesebetsi, mohlomong mosebetsi wa booki ke ona o fela o ne o le teng.

Tshebetso ena ya mmuso kea e thabela. Ho se ho bonahetse batjha ba bangata ba yang lebollong ba lahlehelwa ke maphelo a bona, feela lebollo pele e ne e le tsela, e ne e nepahetse ho ruta bashanyana ka tsa bophelo. Feela lebollo le se le nkiwe ke batho ba sa lokang, mme batjha ba rona ba bangata ba fella moo, hore batjha ba ye ditliliniking kapa dipetlele ke bona e le tsela e nepahetseng hobane disebediswa tsa teng di hlwekile le batho ba leng moo ba na le boiphihlelo bo botle.

Nka eletsa batswadi le di-SGB hore ho ka ba molemo, ha batswadi ba ka phehela bana ba bona, mme bana ba je dijo tseo di phehilweng ka hara dikolo. Batswadi ba kgonang ba nehe bana ba bona dijo tse tswang ka malapeng, ho qoba hore bana ba reke mabenkeleng ana. Feela batswadi ba rekisang dijo ha se bona ba sesosa sa taba ena hobane ha o sheba ka hare ho naha, dilemo le dilemo ho ntso ho na le bomme le bontate ba rekisetsang bana dijo, ho sena bothata. Ho fihla ha melata ka hare ho naha ya rona yona ena e bakileng mathata ana.

Ho molemo haholo hore o nwe meriana ya hao ka nako tsohle. Meriana e tla o thusa ho lwantsha dikokwanahloko, mme e etsa hore masole a mmele a hao a lwantshe dikokwanahloko tse ka o hlaselang neng kapa neng. Mme ha ho molemong wa hao hore o se ke be wa nwa meriana ka dinako tsohle, mme ka matsatsi le matsatsi.

Matsatsing ana ha ho bobebe hore moimana, a tshwaetse lesea ka kokwanahloko. Ho se ho na le ditsela tseo di ka thusang, mme baimana ba fiwa meriana pele ba ka pepa hore ba se ke ba tshwaetsa maseana a bona.

Ke lakatsa ho kenela dithuto tsa first aid, mme ke lakatsa ho botsa mosuwe hore ana melemo kapa dithuto tseo ke tshwanetseng ho di nka sekolong e ka ba dife.

Bohlokwa ba di-antiretrovirals ke hore bo etse hore masole a mmele a dule a lwana, mme di thusa hore bophelo ba hao bo be botle. Ho molemo hore motho a nke di-ARVs tsa hae hobane le ha o ya thobalanong di a thusa le hoja o sa kenya kgohlopo.

Maikutlo aka ke hore meriana eo, ha ya loka hohang hobane motho ha a tsebe seo se kentsweng ka hare ho moriana eo, mme mo masole a hao a mmele kapa ntho e re bitsang ka sekgowa immune system ya hao, ha e tlo dumellana le tsona ka nako e ngwe, mme o ka iphumana o le kotsing.

O ka thibela HIV ka ho sebedisa nako e kgolo le e nyane, ha o ya thobalanong kgohlopo, mme o etse hore wa sireletseha. Ya bobedi ke hore, o tsebe boemo ba motho eo o yang thobalanong ke yena. Ya boraro ke hore, o ka ithusa ka hore mohlomong o se ke wa ya thobalanong le batho ba bangata ba fapaneng, o bane le molekane ya le mong fela.

Ee, ke ya ka reka dihlahiswa marangrang, ebile ke ntho e ke se ke qalelletse. Ke hlokomela hore ditheko tsa teng di tlase, thepa ya teng e ngwe boleng ba yona ke bo hodimo, mme e re buletse menyetla ya ho fumana dintho tseo re ne re sa kgoneng ho di fumana ka hare ho naha.

Maikutlo aka ke hore dipapatso tseo di a thusa, mme dintho tse ding di fumaneha dinaheng tsa mose ho mawatle, mme ke dintho tseo re ka di sebedisang mme tsa thusa mmele ya rona le maphelo a rona.

Batho ba ke nahanang hore ba ka nka karolo e bohlokwa ke batswadi. Batswadi ba tlamehile ho bua le bana ba bona ka tsa thobalano. Batho ba bangata ba banyenyane ha ba natse tsa thuto ya thobalano, mme ha ba elellwe ditlamorao tse tlang le thobalano, ho ba na le ngwana o santsane o le monyenyane, ho ba na le dikokwanahloko ya HIV le tse ding di ntho tse ngata tse ka etsang hore bokamoso ba motjha bo ske ba ba tjhatsi.

Batho ba bontate haholo ha ba hlokomele tsa maphelo a bona. O fumana le dijo tseo ba di jang kapa dino tseo ba di nwang, e se tsa maemo a matle kapa a loketse mmele wa motho, mme ha ba ikitlaelletse ho tla le ha ho na le dipuisano mesebetsing, kapa di-mall-eng tse ka yang di thusa maphelo a bona. Ha ba tle matsholong ana hohang, mme seo se ka etsa hore ba behe maphelo a bona a hloka kotsing hobane ha ba kgone ho fumana melaetsa, ha ba kgone ho fumana le tsebo ya hore na ba ka phema dintho tse ding jwang.

Ke dumellana le dikolo hore bana ba banana ba leng mmeleng ba tshwanetse le bona hore ba tle ba nke karolo dithutong tsa bona. Ke tshepa ke hopola hape hore bana ba bashanyana ba emisitseng bana ba banana, bona ba ntse ba ya sekolong mme bophelo ba bona bo tswela pele. Bana ba banyana ba iphumana ba le hore mohlomong ba kgethollwa ka lebaka la hore ha ba kgone hore ha ba le mmeleng, ba tle sekolong mme hono ha ke bone e le ntho e ntle. Ba tlamehile le bona ba tswelle pele ka bophelo ba bona, mme bokamoso ba bona le bona bo be tjhatsi.

Dikeletso tseo nka ba nehang tsona ke hore, ba na le monyetla wa ho fumana leseya, mme leseya le ske la ba na le tshwaetso. Hobane matsatsing ana ho se ho na le melemo e thusang hore leseya le lona le ska ba le tshwaetso, mme ba tlamehile ho nwa melemo ya bona ka dinako tsohle, mme ba etse bonnete ba hore ba hlokomela bophelo ba bona ho etsa hore bonnete ba hore leseya le hlaha le sena tshwaetso, mme lena le bophelo bo botle.

Ke tla ikutlwa ke thabile haholo, hobane bonneteng, ka maemo a economy eo re dulang ka tlasa yona, seemo sa naha sa moruo, ha se a loka hantle mme ho ntso ho ba na le bana ba bangata re se re hodile, ke nahana hore ha se ntho e ka re tswelang molemo. Bonneteng, e nka lakatsa ho ba na le ngwana wa ho qetela, fela ke bona hore le nna ke dumellana le bona ka seo ba se buang.